Re tshwanetse go ja kwa manyalong ka gore dijo tsa lenyalo gantsi ke ntlha kgolo ya moletlo. Dijo tsa lenyalo gantsi di monate ka ntlha ya gore di lebelela go baakantseng.

Re ja cabbage, maotwana, kgogo, spinach-e. Ke itse go apaya tsotlhe dijo tseo.

Puo ke karolo ya motheo ya boswa jwa setso jwa baagi e e bontshang hisetori ya bona, mekgwa le dingwao tsa bona. Go tlhoba ditokomane, thuto le tshegetso ya setso go ka nna le seabe mo ya puo.

Go tlhokagala bojalwa ba Setswana, motsoko, o ka dirisa madi a kanang ka dikete di le tharo.

Ee, o ka apariwa, ebile kwa palamenteng o a aparwa.

Ditshenyelo tsa botshelo di tla ama thuto ka jaana di ka dira gore go nne kgwetlho gore malapa a kgone go duela thuto ya boleng. Mo tirong, ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa botshelo di ka tlhotlheletsa ditlhopho tsa tiro, bogolo jwa lelapa bo ka tlhotlheletsa ditshwetso ka go, ka ga bogolo jwa lelapa ka banyalani bangwe ba tlhopha go nna le bana ba le mmalwa ka ntlha ya mathata a madi.

Ee, e kile ka itemogela, gape ga go a siama gore batho ba tlhophololwe ka ntlha ya puo kgotsa leleme kgotsa loleme. Kgang e e botlhoko e le tota ka ntlha ya gore o belegwe o le jalo.

Go nna le ditokomane, thuto le tshegetso ya setso le go bolelela bana ka setso sa rona.

Ko sekolong sa setso o tshwanetse o na le dingwaga di le lesome le botlhano. O tshwanetse, gantsi o tshwanetse gore o ye ka go ipaakanya go netefatsa gore mosimane o bone bokgoni jo bo tlhokegang le go gola.

Baagi ba setso le badumedi ba ka tlamela ka tshegetso le kaelo go banyalani. Ba ba thusa go tsamaisa dikamano tsa marato le manyalo. Gantsi ditumelo di naya dikaelo tsa boitsholo tsa botsalano jwa marato tse di jaaka dithuto tsa boikanyegi le tlotlo.

Go baakanya nama tswakantsha nama mo motswakong, oli, ditswaiso, le ditlhatsana go tokafatsa tatso. Tswaka nama ka letswai, perepere, le ditswaiso tse dingwe ga o e besa. Tsuba , tshuba braai kgotsa o e letle go . Tsenya nama mo braai-ing go direla le go itumela, direla nama e e gadikilweng mme o e je ka boitumelo.

Go thibela basadi go nna le ditiro tsa boeteledipele go re ganela ditšhono tse di lekanang tsa kgolo ya sebele le ya seporofešenale. Dipono le maitemogelo a basadi gantsi ga di amelwe sentle mo dithulaganyong tsa go tsaya ditshwetso mme se se ka fela ka gore go nne le di-policy le ditiro tse di sa samegang le ditlhokego tsa rona ka botlalo.